Ngikuqonde ngokuthi akekho omunye owazi ulimi lomunye umuntu, aluqonde, namasiko omunye umuntu.

Ngikubona kufana. Umzekelo ukuthi, emaXhoseni babanika izimpahla ezintsha, kanjalo namaZulu, nawo, babanika izimpahla ezintsha.

Ngokwazi kwami, ukuyocela isihlobo esihle ukuya kubo kantombi uyocela intombi kwabakubo, ukuthi izokugana.

Ukujabulelwa kokuzalwa kwale ngane, umndeni, nabangani, nomphakathi, babungaza nami, ukuqanjwa kwegama lale ngane.

Yebo, kunjalo ngoba abantu sebegijimisa isimanjemanje.

Yebo, kukhona isigwaqane, nembuya.

Okubalulekile, imikhuleko ngoba iyabhabhadiswa esontweni.

Yebo, ngingamabela naye ukuze akwazi ukudlulisela esizukulwaneni esilandelayo.

Azikho izinguquko ngoba kuya ngokuthi ingane uyikhulise kanjani ekhaya, noma iphila isiZulu, noma iphila isiLungu.

Ngosiko lwesiZulu, ukudla kwabiwa ngendlela yokuthi abobaba badla bodwa, nomama badla bodwa, nabafana badla bodwa, namantombazane adla odwa.

Idlale indima enkulu kimi ngoba ngiyayazi mina imvelaphi yami, ngiyakwazi nokuxhumana namagugu ami ngolimi lwami lwesiZulu.

Izingoma zomdabu zaqala ngokuthi obaba nezinsizwa babehlangana ndawonye, baqambe izingoma bacule ngoba bezama ukwenza okuhle, bezama ukuthi bangenzi okubi. Kwakheka umlando womculo womdabu ngokuthi kwagcina kuvelela abaculi bomdabu, baphumela eshashalazini, baziwa iNingizimu Afrika yonke. Kwaba nomehluko emphakathini, nasemakhayeni abo. Intuthuko yezobuchwepheshe yaba nawo umthelela ngoba izingoma ziba nesigqi esihlukile, futhi esimnandi.

Zingilolonge ngokuthi ngiqonde izinto emhlabeni. Njengey'nkolelo zesonto azifani, ney'nkolelo zamasiko azifani.

Ngombono wami, indima edlalwa ngomama emakhaya ukuthi bakhulise izingane, babe nemfundiso enhle ey'nganeni ukuze zikhule ziyizingane eziqotho.

Izingubo zesintu bazigqoka noma kunomcimbi othize mayelana nesintu, kepha-ke bangagqoka noma yini, noma kuphi.

Abantu bamaZulu bangagqoka imvunulo uma kunomcimbi wesintu, noma begqoka noma inini, noma ikuphi.

Lubalulekile kakhulu ngoba kuwusiko olungeke lwaze lwaphela lolo.

Ngingazizwa ngilahlekelwe ngoba ngiyasithanda isintu.

Akufani ngoba banesigqi sabo, nathi sinesigqi sethu.

Ngake ngezwa nge-program okuthiwa, My Language Exchange, ise-Campton Park. Lapho abantu behlangana khona bafundisane ngezilimi. Futhi yaba impumelelo enhle kakhulu ngoba abantu bayathanda ukufunda, baqonde ngolimi abangalwazi.